Ndinganguye umdlali olungileyo, ngalo lonke ixesha ndiyazilolonga ndilungiselela imidlalo engathi ivele. Ndiqiniseke nokuzilolonga kumendu endinawo, ngenxa yesakhono namava endinawo malunga ngomdlalo webhola indenza ndibe ngumdlali ophume izandla.

Indlela iqela loMzantsi Afrika elidlala ngayo libonisa ukudlodlobala. Ukuphumelela kwabo bebetha iSouth Sudan kubancedile kwababeka kwiqela K twenty twenty-five AFCON. Kuyabonakalisa uba amagatyana la azimisele okokuba bezibekele indawo phezulu enkcochoyini baphakamise ilizwe labo.

Izinto ezihlekisayo ezenzekayo mhla kudlala iqela loMzantsi Afrika zezi zilandelayo, kukuphoswa kwepenalthi ngonyaka ka-twenty nineteen AFCON Qualifier beqobisana neLibya. Izoba linqaku abalifake ngokwabo ngo-twenty eighteen kwiNdebe yeSizwe beqobisana neCape Verde, Ukungena kwabadlali ebaleni ngo-twenty nineteen kwiCOSAFA Cup. Ezi ziganeko ziyabonisa okokuba nakwimidlalo ephezulu izinto ezihlekisayo ziba khona kwaye ziyenzeka.

Umdlali endinqwenela azibandakanye neqela leli leqakamba nguNathan Ellis, useyidyongosi encinci ethembisayo enesakhono ingakumbi kwi-bowling, othe wenza izinto ezibukisayo kwiInternational Cricket. Ikamva lalo mdlali liqhakazile kwaye zininzi izinto anozifundisa eli qela laseMzantsi Afrika. Neqela loMzantsi Afrika linabadlali abakwizinga eliphezulu, abasoloko benomnqweno wokufunda izinto ezintsha.

Imithetho endinganqwenela yongezwe kwiFederation International Football Association, imigaqo yomntu othe wanzakala entlokweni ethi imiselwe enjengexesha lokubuyela komdlali kwiqembu emva kofumana umonzakalo entlokweni. Imithetho nezigwebo kubantu abanocalucalulo ngesini nangobume bomntu, ukwaziswa nokusetyenziswa isixhobo esincedisayo unompempe kwizinto angakwaziyo uzibona ngexesha lomdlalo.

U-esport yenye yemidlalo ethe yazenzela indumasi kwilizwe liphela kwaye ngumdlalo osemthethethweni. Le midlalo abantu bangaziqhelanisa nayo ngokuthi bafune ulwazi ngeentlobo zemidlalo ekhoyo, baye kwiminyhadala yale midlalo baxhase amaqembu athi athathe inkxaso kule midlalo, baququzele le midlalo njengekhono. Le midlalo inendima eyidlalayo enkulu enjengokwandisa abatyali zimali nenkxaso kwilizwe liphela.

Njengomzali ndingamququzela umntwana wam ukuba athathe inxaxheba kwimidlalo yesikolo. Ndingathanda adlale le midlalo ilandelayo, ibhola ekhatywayo kunye nokudada. Ibhola ekhatywayo ngowona mdlalo ufundisa imbeko, efundisa ukusebenzisana nabanye abantwana nokuphuhlisa isakhono somntana.

Iqela loMzantsi Afrika lebhola yombhoxo elisakwaziwa njengeSpringbok ithande ukudlala kakuhle kutshanje. Lo msebenzi mhle wenziwa leli qela ubonisa intsebenziswano phakathi komqeqeshi nomkhokeli weqela kunye nabadlali bebonke ngokuzinikela kwimidlalo. Eli qela lizibonise ubunjinga ngokuphumelela imidlalo emine babethwa komnye.